Nginemizwa exubene mayelana nokusebenzisa isitimela, ujantshi ukuhambisa izimpahla ngenxa yokuthi ithatha isikhathi eside ukuthi zifike, kodwa futhi okuphinde kungijabulise ngawo lowo muzwa lowo ngenxa yokuthi lokhu kusho ukuthi izingozi zomgaqo ziyanqandeka zizokwehla. Konke nje ngenxa yokuthi ama-truck azobe engekho maningi emgaqweni ngenxa yokuthi ama-truck iwona abanga izingozi kakhulu, amaloli. Abanga izingozi kakhulu emgaqweni.

Engingakwenza esimweni esifana nalesi ukuthi ngithole amakheli lapho amaloli ami azobe kumele aye kuwona. Mese-ke ngi-check-a iy'mpahla ekuzobe zihanjiswa lapho, ukuze zonke izimpahla eziya endaweni eyodwa ngizifake ndawonye. Lokho kuzonciphisa ukuthi inani lamaloli aphumayo eyodiliva, ukuze ukuthi kuke kunciphe even nenani le toll esikhokhayo emgaqweni, Kodwa-ke ngaphandle kwalokho angikuboni ukuthi ikhona enye indlela onganciphisa ngayo ukukhokha ama-toll, ngoba ayimpoqo ukuthi akhokhwe iwona wonke umuntu osebenzisa umzila. Ayikho indlela yokuwagwema ngaphandle kokuthi uhambe emgaqweni engaphephile, imgaqo enobungozi for ukuthi amaloli angahamba kuwona.

Izinyathelo engingay'thatha uma ngase ngihlangabezane kanye nalesi sigigaba ukuthi ngingene kwiwebhusayithi yayo lenkampani esuke ngindize ngayo, ukubheka khona ama-terms and conditions, nanokuthi eziphi izinyathelo oy'landelayo if ulahlekelwe or kulimale umthwalo wakho ohamba nawo. Emva kwalokho ngingaya khona-ke kwi-helpdesk yabo ngifike ngicele ukukhuluma ne-manager, bese ngiyayichazela mayelana nesimo esesike sangehlela. Bese-ke sifika kwisixazululo ukuthi-ke kumele kwenziwe kanjani. Kumele ngilinde kuphi or noma mhlampe ukuphi bona abangakwenza ukuthi bangisize esimeni engibhekene naso ukuthi ngigcine ngiyitholile imthwalo wami.